Kusiphatha kumbi khulu nokho ukukhwela kwentengo yamathikithi webhesi. Ngombana ahlala akhwela kodwana imali kodwana iimbhesi esizikhwelako zona awa asisebujamweni obuhle.

Kubalimaza khulu abakhweli abasebenza ngemakhwitjhini lokhanyana intengo nayilokhu ikhuphuka. Ngombana bona umrholo wabo solokhu usendaweni yinye.

Kufanele bona kukhulunyiswane nabakhweli beembhesi ngaphambi kokobana iimbhesi zikhuphuke.

Kufanele bona kuqalwe bona umnotho wephasinapha weSewula Afrikha ukhamba njani ngaphambi kobanyana kukhutjhulwe intengo yebhesi.

Iye, urhulumende kufanele bona angenelele khulu eendabeni lezi. Ngombana lokhanyana nakangangeneleliko awa abakhweli bayakhinyabezeka.

Iye, kungabadosa abakhweli beenkoloyi nangehlisa iintengo zokukhwela iimbhesi.

Awa, ngibona ngasuthi ikhamphani le ye-Putco le ekhweza khulukhulu abakhweli kwaNdebele badlelezela abantu. Ngombana nawungathi uyatjheja, iimbhesi zabo solokhu zisebujameni obumbi minyaka neminyaka solo iimbhesi zakhona azitjhuguluki.

Abacatjangelwa abantu abadosa emhlweni lokhanyana nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi. Ngombana sebayikhuphula khulukhulu. Bangakatjheji ukuthi umnotho unjani. Bangakatjheji nokuthi abantu abakhwelakwaba bona bangakwazi ukuthi bakghone ukufinyelela ukuyibhadela intengo le, ababatjheji nakancani

Iye, ngibona ngathi zikhambisana kuhle khulu nalobubujamo bomnotho umphakathi okibo. Ngombana iimbhesi zakhona zisebujameni obuhle begodu nentengo yakhona noma ikhuphukile ayikhuphuki khulu njalo.

Iye, mbono omuhle khulu loyo. Ukuthi abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela

Kufanele bona abantu abakhulilekwaba nabayokuthenga amathikithi wabo. Baphathe abomazisi babo ukuze wabo amathikithi angeze afana nala wabanye.

Awa, akukafaneli bona baqalwe bona bahlala kiziphi iindawo. Awa, abehliselwe ngaphandle kokuthi babandlulule. Ngaphandle kwemibuzo eminengi lokhanyana ugogo namtjhana umkhulu aveza umazisi wakhe. Awa, asikho nokho isidingo sokuthi baqalwe bona bahlalaphi.

Ingabasiza kuhle khulu. Ngombana itjho ukuthi abantu abadala sebazokukghona ukuthi badle imalabo yomndende

Kungaba kuhle khulu lokhanyana abogogo nabobamkhulu batholelwe isaphulelo samaphesente amatjhumi nantathu.

Awa, iinkhamphani zeembhesi azibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo. Ngombana nawungathi uyatjheja, ubujamo amabhesi abawakhwelako akizo , matlhuwiso kwaphela.

Iye, iimbhesi zikhamba ngefanelo kizo zoke iindawo.

Iye, zibafikisa ngesikhathi abakhweli bazo iimbhesezi.

Iye, abakhweli babaphatha kuhle khulu abakhweli babo. Ngombana nawungathi uyatjheja abakhweli abanengi banobudlelwano obuhle

Iye, ngingatjho bonyana zibathutha ngokwefanelo laba abasebenzisa iimbhesi abasuka ngemadorobheni baya ngemalokitjhini

Iye, kusebenza khulu ngombana lokho kwenza bona iimbhesi zikhambe kuhle begodu zingathikamiziseki nazisa abakhweli bazo emsebenzini.

Kungombana lokho kuzokwenza bona iimbhesi zikhambe kuhle zingaphazamiswa mateksi ekuseni.

Iye, kukatelelekile bona indlela ekhamba iimbhesi ifakwe isikontiri.

Kufanele bona iimbhesi zikhambe ngebelo elibekiweko bona zingakhamba. Enye nenye ikoloyi ingakhamba ngalo u-eighty kilometre per hour.

Mtjhayeli loyo kufanele bona atloliswe incwadi lapha azoziphendulela khona namtjhana ajanyiswe emsebenzini.

Siphatheka kuhle khulu njengabakhweli nasikhamba ngamateksi.

Awa, esinye isikhathi bakhamba ngebelo elidluleleko.

Awa, awa, asisaminyani khulu ngemateksini ngombana abatjhayeli bayibonile intweleyo bona ayikakalungi.

Iye, akulungele amateksi bona asebujameni obulungileko bona angathutha abantu.

Awa, nokho besingakarhabi ukukhwela iteksi etjhayelwa mtjhayeli orhamulileko.

Ngikghabhudlheka khulu ngombana lokho kungenza bona senze ingozi. Ngikghabhudlheka khulu lokhanyana umtjhayeli nakangalandeli amatshwayo wendlela angawahloniphi.

Kungaba kuhle khulu bona urhulumende akatelele abosomateksi bona babhadele umthelo kungaba kuhle khulu.

Ngazi uSoMaphepha, ngazi noSoKunubhana, ngazi noSidudla noSotlhe.

Awa, akukakalungi lokho ukuthi iinteksi zilwe nezinye iinkhampani nabo nabafuna ukuza abakhweli abehlise iintengo.

Kungaba kuhle khulu ukuthi iinteksi zenzelwe wawo umzila uwodwa.

Iye, kufanele bona bawufune

Iye, loyo mbono omuhle khulu ozokwenza bona abatjhayeli bazizwe baphephile ngaso soke isikhathi begodu nabatjhayeli laba so angekhe basele utjwala.

Kufanele babe nesijeziso sokobana bajeziswa kabuhlungu bakwazi babhadele nemali ephezulu nyana.

Amanye akhona ahlwengileko. Amanye akakahlwengi

Into engihlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini, kuhlukumezwa kukuthi ibhesi ikhamba stararha, ayigijimi njengezinye iinthuthi begodu nayikhamba stararha njalo ibangela bona ngifike emsebenzini lada.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobana ibhesi nayikhamba endleleni enganasikontiri, ayikhambi kuhle, ihlalisa abantu kabuhlungu ngebhesini.

Iinsebenzi ezisebenza eentimeleni ziqinisekisa ukuphepha nokusebenza kuhle kweentimela ngokuthi, isitimela nasijamako endaweni ethile, iinsebenzi zakhona ziyatjhega bona namkha ziyahlola bona iintimelezi zikulungele bona zikhambe begodu ziphephile nokuthi abantu bangagibela kizo, bakhambe ngazo ibanga elide.

Imiraro nofana ubudisi abantu abadala abandise ukuhlangabezana nazo eentimeleni ezigcwala khulu, miraro yokuthola bona eentimeleni kuneengebengu. Uthola iingebengu lezo sezikhuthuza abantu abadala namkha uthola bona isitimela leso sigcwele khulu, abantu abadala bagcina sebanganayo nendawo yokuhlala, bajama ngeenyawo ngeentimileni.

Abathengisi abathengisa eentimeleni bathandwa khulu ngombana ngeentimeleni isitimela sikhamba ibanga elide, abanye abantu bagcina sebalambile namkha kwesinye isikhathi, uthola bona abantu abagibele iintimela lezi basuke emakhaya bangakadli bajarhile, bajarhele iintimela ngombana isitimela sibanesikhathi esisuka ngaso ingakho-ke abantu abathengisa ngeentimeleni bathandwa kangaka.

Ngokubona kwami into engenziwa ngurhulumende bona isiminyaminya esithola ngeentimeleni siphunguke, urhulumende angenza iintimela ezinenganyana namkha enze iinthuthi eziseduze neentimeeleni, zithuthe abantu ngamanani aphasi ngombana isiminyaminya esitholakala ngesitimeleni sibangelwa kukobana iintimela lezi azifuni imali enengi bona uzigibele, ugibela isitimela ngenani eliphasi.

Indima eqakathekileko edlalwa babantu abatjha ekuthengiseni eentetjhinini zeentimela, abantu abatjha laba bayabarhelebha khulu abantu abagibela iintimela barhabile ngombana abantu abanengi nabagibela iintimela uthola bona basuke emakhaya bangakadli bajarhele isitimela bona bazosithola sesikhambile ingakho-ke eenteyitjhini zeentimela uthola abantu abathengisako abatjha.

Isikhathi lapho abathengisi benza khulu imali eenteyitjhini zeentimela, sikhathi sekuseni ngombana abantu ekuseni basuka bangakadli barhabele iintimela bona zizokukhamba ingakho-ke isikhathi lapho abathengisi benza khulu imali eenteyitjhini zeentimela kubasikhathi sekuseni.

Ngokucabanga kwami, ngicabanga bona indlela yokukhuthaza abantu ukuthi bahloniphe woke amatshwayo eenteyitjhini zeentimela bebalandele lokhu abakhonjwelwa khona, kungaba yindlela yokobana abantu bakwazi ukuqakatheka kokuhlonipha amatshwayo eenteyitjhini zeentimela, bakwazi nokobana ukulandela lokho abakhonjwelwa khona kuqakatheke kangangani, kufanele batjelwe.

Ukukhamba ngebhesi indlela ede kuyadinisa ngombana ngebhesini uhlala phasi eentulweni ezitholakala ngebhesini begodu kuyadinisa ngombana uhlala ibanga elide ngombana ibhesi ikhamba buthaka.

Ukukhuphuka kwamanani wamafutha kugandelela inzuzo zabasebenzi bamabhesi webanga elide okwenza bona bakhuphule iindleko zamathikithi benze ngcono indlela zokusebenzisa amafutha, bamukele iinkoloyi ezitjha ezisebenzisa amafutha begodu kwesinye isikhathi batjhugulule umthomo ukuya endaweni.

Imiphakathi ingakakhuphukisa iinsetjenziswa kwe-Uber ngokurhatjha iimphakamiso zomlomo, ukwabelana ngama-code wokukhangisa emaqenjini weendaba sezehlalakuhle wendawo, ukuhlela iminyanya yokwabelana ngokugibela endaweni yoke, ukukhuthaza amabhizinisi wendawo bona anikele ngama-voucher wesephulelo se-Uber nokusebenzisana neemphathiswa zedorobha ukwenza ngcono ukufikelela nokuphepha okuthandwako amaphuzu.

Ngaphambi kobana ikoloyi ihlolwe ngokusemthethweni nofana ifakwe endleleni, yenza ikambiso yokulungiselela lapho ingcenye zemitjhini yini zihlolwe begodu zilungiswe, amanzi ayahlolwa begodu afakwe amanzi, amathaya namavilo ayahlolwa, amahlelo kagezi ayahlolwa, umzimba nengaphakathi ziyahlolwa, ukuthobela imithetho kuyaqinisekiswa, iyahlolwa, ukukhomba imiraro yokusebenza begodu woke ama-document atlhogekako alungiselelwe.

Iintimela zitjhugulula iinomboro khulukhulu ukuhlukanisa imisebenzi ehlukileko, iindlela nofana ukuhlukahluka kwehlelo, ukusekela ngokungakaqondi, ukuphepha ngokwehlisa ukurareka kwabagibeli, abasebenzi kanye neehlelo zokutjengisa. Ukwenza isibonelo, isitimela esisebenza ngendlela ehlukileko nofana esinendlela ehlukileko yokujama singanikelwa inomboro ehlukileko ukubalekela ukungazwisisani okungadosela eendabeni zokuphepha.

Ubungozi umuntu angaqalana nabo nakutholakala bona utjhayela ikoloyi engasisendleleni, angabotjhwa maphoyisa ngombana akukho emthethweni bona umuntu atjhayele ikoloyi engasisendleleni begodu lokha umuntu loyo nakangenza ingozi, angeze athola imali yerafu ngombana ikoloyi yakhe beyingekho emthethweni begodu beyingasisendleleni.

Ukwehlisa ukuhlaselwa kwabatjhayeli bamalori, kufaka hlangana ukuthuthukiswa kwezokuphepha, ukuzibandakanya komphakathi nokuthatha amagadango wethethokambiso ukufaka ukulandelela i-GPS nokutjheja kwesikhathi samarerhe, ukunikela ngendlu ezikhiyiwa mtjhayeli kwaphela kanye namabhathini wokuyelelisa ukuthuka, ukubandula abatjhayeli ngokutjheja ubujamo nokwehlisa ubujamo.